I-COVID-19, isifo esasihlasela masinyana, ngakho-ke sasigcina sesibona abantu belahlekelwa amalunga omndeni, abantwana abantu abasondelene nabo. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi uma usola izimpawu zokuthi mhlampe ngabe unayo kumele usheshe usizakale. Ngakho-ke uma usuthole usizo ngokujova, lokhu izokuqinisa i-immune system yakho yenze ukuthi ungakwazi ukuthi, kahle kahle ungavikeleka ukuthi uthole lesifo. Ngakho-ke impilo yakho ngeke isaba engcupheleni. So kubalulekile ukuthi uma ungazizwa kahle uhambe uyo-check-a for i-COVID, ujove uhlale uphilile.

Yebo, bakhona abantu esibaziyo abanye baba nenkinga ngoba basuke befihlile emindenini yabo nakubantu ababona ukuthi bazobajaja ekugcineni and omunye uma eseqalile ukubheka ukusebenzisa imishanguzo uthole ukuthi iyamugulisa mhlawumbe kuthatha isikhathi ukuthi umuntu ajwayele ukuyidla. Omunye ubuye akhohlwe nokuyithatha ngesikhathi esifanelekile. So, idinga ukuthi ube nomuntu ozokwazi ukuxoxisana naye umuntu ozokwazi ukumethemba ngoba abantu bayafihla and ukufihla kugcina sekufaka iy'mpilo zabantu abasondelene nawe engcupheleni. Ngakho-ke kubalulekile futhi ukuthi umuntu ayithathe ngesikhathi njalo i-medication yakhe.

Kule situation-i kungadingeka ukuthi umuntu obhekene nenkinga yokulwa nokusetshenziswa kwezidakamizwa kanye notshwala alandelelwe kuhlalwe naye phansi atshengiswe ukuthi kunabantu abamkhathalelayo noma kukhona ama-support programmes angawajoyina. Okanye mhlawumbe i-rehab kungayinto esingayi-suggest-a leyo. Sifake kanye namalunga omndeni kanye nabantu abanye abay'misele ukuthi bashintshe iy'mpilo zabo ukuze naye ezobona ukuthi akusiyena yedwa oba nenkinga yezidakamizwa okanye ukusebenzisa utshwala ngokwedlulele.

Indlela elula ukuthi abantu abakhubazekile kungabi yibona abaya ezikhungweni bayothola usizo mhlawumbe ngokuthi bajovele i-COVID-19. Kungamele izikhungo zithumele abantu ukuthi baphume baye emzini bayakwazi ukuthi benze kube lula ukuthi wonke umuntu avikelele kakhulukazi abantu abakhubazekile. Kungakuhle ukuthi bona endlini okanye bajovelwe endlini ukuze bahlale bevikelekile from i-COVID-19 bengayitholi futhi noma ikanjani futhi bangayidluliseli phambili.

Kubalulekile ukuthi umuntu aqale ukudla ama-antiretrovirals as soon as ethola ngoba lokhu kuzomusiza ukuthi angayidluliseli kwabanye abantu futhi azazi ukuthi umi kephi ngokwesiteji futhi kuyomsiza ukuthi adle i-medication yakhe nsuku zonke. So, lokho kuzongenza ukuthi aphile naye abe-health njengabanye abantu ngoba abantu bayasaba ukuvela obala, okanye ukusho ukuthi badla i-medication ngoba babona ukuthi mhlawumbe bazobukwa noma bazo-treat-wa ngenye indlela. Ngakho-ke ukudla ama-antiretrovirals ngesikhathi kuyamsiza umuntu ukuthi aphile isikhathi eside.

Ngingabiza abantu abase emnyangweni wezempilo nabantu abasebenza ema-clinics, nabantu abake baba exposed kubantu abane-TB, nanokuthi ngifake nabantu abazokhuluma ukuthi kubanjani ukuthi uthathe i-medication yakho yokuthi ungayitholi i-TB noma kubanjani uma ungayithathi i-medication yakho. Nanokuthi bazi abantu ukuthi i-TB into elaphekayo, into edlulayo, into edinga ukuthi uzinakekele uthathe i-medication yakho njalo ngesikhathi esifanelekile. So lena kungaba mhlawumbe nama-demonstration, into abayibonayo ku-TV, into abayizwayo. Kube nomuntu abambonayo abazokwazi ukuthi babuze imibuzo uma kunemibuzo abanayo.